Fa tsala ya gago e batla go go golaganya mogala wa seatleng le Wi-Fi, o tshwanetse go tshwara setlhopha sa Wi-Fi mo laeborari, a ba settings mo mogaleng wa gagwe, a kgethe Wi-Fi mme a batle sephiri sa laeborari. Fa a se fitlhela o tla kgetha sephiri sa Wi-Fi sa laeborari mme a tsenya password ya sephiri fa e leng teng. Fa go ne go dirisiwa go fitlha o tlabe a kgona go kgokaganya.

Thekenoloji ya five G e tla oketsa lebelo le go dirisa mogala. E thusang gore go ba le dikopo tsa tshedimosetso le go dirisa di-Apps ka potlako le ka tsela e e senang dikgotlhang. Madirelo a a tla tswelelang mosola ke go iketlela ga dikgokagano tse di potlakileng go thusa mekgwa ya kgwebo, dithuto le kgolo ya ditharabololo tsa botsogo.

Fa tsala ya gago e batla go tsena ka mafaratlhatlha o tshwanetse go ba le data, madi a go dirisa internet. Go tsenya data o tshwanetse go bula settings mo mogaleng wa gagwe, a kgethe mobile network le go tsenya data roaming fa go tlhoka. A kgethe data go netefatsa gore data e tsenywa fa e tsenya data o tla kgona go dirisa internet, go tlhaeletsana le balosika le ditsala.

Go tlhatlhobiwa dintlha le go tlhomamisiwa gore a di boammaaruri go dirwa le ka go sekaseka le go fitlhela mekgwa e e tshwanang le go batlisiwa mekgwa ya botlhokwa, go lebelela botshelo jwa ditaba le go dirisa ditsholofelo tsa setheo se se amang le phatlalatso. Tsela ya go dira jalo ke go leba mekgwa e semolao le go dirisa dintlha tse di tlhalositsweng sentle.

Boikarabelo jwa babegadikgang, bagatisi le metswedi ya dikgang ke go netefatsa gore dikgang di boammaaruri le di tlhatlhobiwa sentle tsona pele diphatlalatsiwa. Ba tshwanetse go thibela go amana dikgang tse di sa siamang ka go tlhokomela dintlha le go netefatsa nnete.

Ke re thelebišhene e ka tsweletsa pele dikgopolo tse di sa siamang ka gonne e tshwantsha dikgang tse di sa siamang le go bontsha ditshwanelo tse di sa felego. Gantsi e dira gore batho ba nne le diphiri, e boela e tla fa maemo a kgethegileng go e na le tlhagisolesedi e feleletseng le boammaaruri. Ka go tsena di sekao tse di sa siamang, e ka kgaoganya dikgopolo tse di sa siamang mo setšhabeng.

Madi a ka sekaseka metswedi le go ikanyega ga ditlhogo tsa dikgang ka go lekola gore e tswa mo motsweding o o ikanyegang, go batlisisa le bokgoni jwa gagwe le go bapisa dikgang le ditlhokwa tse dingwe tse di ikemetseng. Go dira jalo go thusa go godisa, go amanisa dikgang tse di seng boammaaruri.

Ke rata go lebelela di-series-i tsa me ka maitseo bua fa ke feditse tiro kgotsa mo mafelong a beke ke e ke iketlile. Fa ke e ratile thata, ke a e boeletsa segolobogolo fa e na le dikarolo tse di itumedisang kgotsa tse di tshosang tse ke di ratang. E nngwe ya di-series-i tse ke di ratang thata ke Stranger Things. Ke rata phetogo ya ditiragalo, botsalano jwa bana le sengwe le sengwe se se kwa godimo se se tlhagelelang mo go yone. Wena o rata di-series-i tse fe?